Andizange khe ndibe ngumqhubi welori kodwa ndiyacinga uba eyona nto ingathandeka ngalo msebenzi kukuba umntu ubona amaphondo ngamaphondo ohlukeneyo, adibane nabantu abohlukeneyo. Mhlawumbi umqhubi welori ungumntu waseLimpopo abheke eKapa, adibane nabantu abathetha isiXhosa, abheke kwaZulu adibane nabantu abathetha isiZulu. Abone neendawo nje ngokuphangaleleyo.

Xana ndibona ukuba ibhasi ayizukulenza ixesha yaye iza kundenza ndibe leyithi emsebenzini ndingazincama torhwana ndibambe iteksi, into eza kundifikisa ngexesha.

Kule dolophi endihlala kuyo ndiyababona abaqhubi bezithuthi. Ewe kona itrafiki bayancedakala kuyo ngoba bayakwazi uphinyaphinyela phakathi kweemoto. Kodwa umcelimngeni wesithuthuthu ziingozi zaso ngoba xa ndijongile apha endleleni abaqhubi beemoto ababathatheli ngqalelo abaqhubi bezithuthuthu. Ufika kubakho iingozi ezininzi, ufumanise into yoba omnye ugileke ngesipili semoto okanye omnye utshayisiwe yimoto. Andiqondi uba uba ingaba ngumbono omhle lowo.

Hayi, kule dolophi endihlala kuyo andikayiboni indlela endingathi urhulumente wenze amalungiselelo khona ukuze abahambi ngeenyawo bakhuseleke. Kodwa ke ndiye ndibabone abantu behamba ezindleleni, mhlawumbi umntu bahambe epheyivumentini okanye bahambe engceni. Kodwa andikawaboni amalungiselelo karhulumente, andiqondi uba akhona.

Oonotekisi bakrwada, awunakuthetha nto. Uyaxhalaba uthandaze, ube nethemba lokuba akukho nto iyawukwenzeka.

Ndihlala ngasemva lee kuba ndicaphukela le nto yokuba xa uhleli ngaphambili kufuneka uncedisane nomqhubi umbalele imali yakhe. Imdaka le mali, awunayo nento yokuhlamba izandla.

Bhuti ewe kona ndingxamile kodwa andingxamelanga ukuba ndide ndingayi kufika kule ndawo ndiya kuyo. Ndicela uthobe isantya.

Ewe, sona isithuthuthu siya kukumnceda etrafikeni. Kodwa iingozi zesithuthuthu zininzi kakhulu kuba abaqhubi beemoto abazithatheli ngqalelo izithuthuthu yaye iingozi zazo ziba masikizi.

Kukufikelelela kumaphondo ngamaphondo yaye naloo mthwalo ndiwuthweleyo awuzukuthulwa ndim.

Kukhangela isantya abahamba ngaso, ukhangele iimoto zabo ukuba zikulungele na ukuba sendleleni.

Ndingavakalelwa kakubi kakhulu yaye ndingamcela ukuba ndehle, ndikhanselishe uhambo lwam.

Ndiyacinga ukuba uloliwe ukhuseleke ngaphezu kwetekisi ngokuba nesivinini abahamba ngaso sisivinini esisemthethweni. Kodwa maxa wambi ke nakulo loliwe abakhuthuzi bababanintsi. Hayi, ndiske ndingayazi uba yeyiphi ebhetele.

Xa abakhenkethi mhlawumbi behambele iilokishi ezifana nooSoweto baza kundwendwela iindawo ezifana neeHector Peterson Memorial. Baphinde bahambele nendlu kaTata uMandela nendlu kaTata uBishop Tutu kunye ne-restaurant enkulu epha kwaVilakazi kwakwesaa sitrato sikaTata uMandela noTata uBishop Tutu.

Kukucela umqhubi webhasi ukuba athobe isantya, uza kusenzekalisa.

Andiyazi nokuba ibaluleke ngantoni imibutho yeetekisi kuba nakusasa nje, oonoteksi bakrwada, nakusasa nje iitekisi zabo ezinye zabo azikulungelanga nokuba sendleleni.

Kungaba kuhle ukukuba bangaba nendawo abahamba kuyo abantu abahamba ngeenyawo, phecelezi pedestiran walking.

Akukho ndlelambini ngaphandle kokujika ndiyokuthatha isipaji kuba kaloku andinakukhwela ibhasi ndingaliphathanga ikhadi. Xa kunokufika izipektara zebhasi ndakufaka umqhubi webhasi enkathazweni.

Ungathetha njani nomntu? Kaloku awukwazi ukuwubamba umsuzo, kuza kufuneka sinyamezele.

Ewe, kukubacacisela ngempazamo abayenzileyo kwaye ndibacele ukuba bayitshintshe ngokukhawulezileyo khona ukuze ndingaphoswa yeyam ibhanoyi.

Zinceda ekulungiseni iindlela, ukwakha ibhulorho nokwenza iindlela zethu ukuba zibe seyifu.

Xa ibhasi ilibamba ixesha efika ngalo, yenza wonke umntu afike ngexesha kuloo ndawo aya kuyo.

Hayi, ayingombono omhle ngoba kaloku iitekisi abanikazi bazo bayazigcwalisa. Iza kuhlala phi le prem?

Okokuqala nje ndingafundisa abaqhubi imbeko. Phatha abakhweli bakho ngembeko, imoto yakho mayicoceke.